Ewe, iminqathe yenye yemifuno endiyithandayo kuba inezithako zomzimba ezinje ngoVitamin A kwakunye ne-immunoglobulin. UVitamin A yena uncedisa ekugcineni amehlo esempilweni kwaye i-immunoglobulin yona ixhasa amajoni omzimba kwaye iyawanceda ekulweni izifo.

Umfama ukuze anqande ukusasazeka kwebhula phakathi komhlambi wakhe, kufuneka nayiphi na imfuyo esuka kwesinye isibaya ayithengileyo ayihlalise iiveki zibene iselugcinweni olukhethekileyo phambi kokuba ayidabanise nomhlambi wakhe. Umfama makahlale eneliso elibukhali ejonge iimpawu zebhula ezifana nokuziqhwiqhwa nokuyucuka koboya. Kwaye umfama makawutofe umhlambi osulelekileyo abuye awunike isitofu wonke umhlambi wakhe ukuwukhusela ukuze ungaphinde ubuye ubanjwe yibhula.

Abantu basedolophini banokuzifumana lula izityalo ezityiwayo kuba ulwazi ngokuthengiswa, nokutywalwa kwakunye nexesha lokuzityala izityalo ezityiwayo luphangalele.

Awona mazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika ngoluhlu ngala, United Kingdom, Netherlands, Germany kwakunye neChina.

Ukukhusela iinkomo kwisifo samakhalane kubalulekile ukuvimba isifo esinjenge-tickborne kwaye kukhuthaza impilo yemfuyo ngokupheleleyo. Umfama angasebenzisa ezi ndlela zilandelayo ukukhusela imfuyo yakhe. Angadipha rhoqo esebenzisa ichiza lokubulala amakhalane, asebenzise i-pour-on. Leyo igalelwa ngqo kwisikhumba senkomo. Aphinde asebenzise isitofu sokulawula izinga lamakhalane.

Ujongilanga ukhula kumhlaba onomyinge wokugcina amanzi kwaye udinga iiawari ezintandathu ukuya kwezisibhozo ukuze ukhule kakuhle. Iinzuzo zikajongilanga imbewu kajongilanga inezakhamzimba ezifana neprothini kunye nefayibha kwaye kwimbewu yakhe sikwafunxa namafutha okupheka.

Umahluko okhoyo phakathi kobisi olusanda kusengwa nobisi oluthengwa evenkileni. Ubisi olusanda kusengwa lintubululu kwaye linencasa ngenxa yeentsolongwane zendalo kwaye alikhuselekanga ukuba aliphathwanga ngendlela eyiyo. Ubisi oluthengwayo lohluke tu kuba lihamba izigaba ngezigaba phantsi kwamaqondo aphezulu obushushu nje ngenjongo zokubulala iintsholongwane kwaye likhuselekile. Liyahlala iintsuku ezisixhenxe ukuya kwezilishumi xa liphethwe ngendlela eyiyo.

Izinto ezinokwenza ndifikelele kwisigqibo sokuba ndingakwenza oko ngempumelelo kwindawo endihlala kuyo, kukuthanda iwayini kwaye ndiphinde ndibe nentshisakalo yokuvelisa iwayini ekwididi eliphezulu eza kuzisa uyolo kwabayithengayo. Kukuba nomdla kwisayensi nokuvelisa eyam i-grapes kwakunye namahlandenyuka nembuyekezo yokusebenza ngendalo. Nokuba ngomnye wabantu abadlala indima ekuveliseni amathuba omsebenzi nokukhulisa uqoqosho lwendawo endihlala kuyo.

Imizimveliso eyavalwayo idinga izikhuntyu zemali ukutshintsha indlela ezakhiwe ngayo nokutshintsha ubuchwepheshe bakudala kufakwe obakutshanje. Kwaye zingabeka impilo yabasebenzi emngciphekweni, kungabakho iingozi. Lemizimveliso izinze kwiindawo ezinemiqathango eqatha ngakungcoliso lomoya.

Isityalo sokuqala endingafuna ukusidala sisipinatshi. Isipinatshi sisityalo apho esityebe kakhulu kwizakhamzimba uVitamin A, uVitamin C, kwakunye ne-potassium. Esi sityalo sigcina amehlo ekhuselekile kwaye ahlale esempilweni. Sidambisa ukuqaqanjelwa neentlungu ngakumbi kwabo baphila nesifo samathambo, siphinde siwagcine amathambo omelele.

Imvula eyenza izikhukhula isichaphazela kakhulu isivuno, nto leyo ekhokelela kwilahleko enkulu kwezoqoqosho kumafama alimayo nakwimveliso eyaneleyo enomsoco. Isivuno sichaphazeleka oluhlobo, kuye kufe izityalo, kunciphe isivuno, kuchaphazeleke nomgangatho wesivuno. Ukukhukhuliseka komhlaba kukhokeleka ekulahlekeni komhlaba ochumileyo, nto leyo ichaphazela izityalo kwixa elizayo. Kunyuka amaxabiso okutya kuphinde kubekho unqongophalo lokutya.

Imingeni endicinga ukuba uMzantsi Afrika ujongana nayo xa uzama ukufezekisa ukubuyiselwa komhlaba ngokobulungisa nangempumelelo yile, ukufumana ubungqina okanye iimpepha ezigunyazisa umnini womhlaba. Kubakho amaqela ngamaqela akhuphisana ngomhlaba omnye, nto leyo ishiya urhulumente emathidala ngomnini womhlaba. Umhlaba kungenzeka usetyenziselwe uphuhliso lwezolimo, nto leyo yenza nzima ukubuyisela umhlaba eluntwini. Kungabe sekwakhiwe udederhu lwevenkile kwakunye neendlela kuloo mhlaba. Ukubuyisela ngembuyekezo yemali kumphathi womhlaba ophetheyo ngaloo mzuzu kunamagingxigingxi amakhulu.

Yinto entle batshana ukuba nibe nomdla ekundincediseni ukunakekela ihagu kodwa phambi kwayo yonke into kufuneka nazi ukuba ihagu sisilwanyana esinjani. Ihagu sisilwanyana apho esikhawulezayo ukuba nomsindo nesinobungozi xa sizibona singakhuselekanga, nto leyo batshana ifuna sazi indlela yokuziphatha phakathi kwazo. Kufuneka ihagu siyiphathe ngobunono kwaye kungenziwa ngxolo . Rhoqo nihlamba izandla ngamanzi anesepha emveni kokubamba ihagu okanye kokuba nonxulumano nehagu kwaye niphinde nifunde ukuba novelwano nothando ngakwizilwanyana. Kwaye nibe noxanduva lokuziphakela, lokuzipha amanzi maxesha onke.

Ubukho beenyosi entsimini buyazilungela ezinye izityalo kodwa ezinye ingazilungeli. Iinyosi ngempazamo zingonzakalisa izityalo ezinjengeentyatyambo xa ziqokelela inektha okanye ipholeni. Zingokhela indlu kwizityalo ezinje ngombona, nto leyo ingonzakalisa umbona nemiphumela yombona. Iinyosi zihambisa i-pollen ukusuka kwisityalo ukuya kwesinye isityalo, nto leyo ingakhokhelela ekosulelekeni nasekwehleni kwezinga lesityalo.